Batho ba ba lebaneng le dikgwetlho tse .

Fa bašwa ba ka newa tšhono ya go ka dira se ba se ratang, ba ka tswelela mme go dira se o se ratang gantsi ga go reye gore o ka dira madi. Seo se raya gore tshegetso ya morafe ka bophara kana setšhaba ka bophara le puso e tshwanetse e nne teng ka ledi go thusa batho kana bone bašwa bao gore ba kgone gore ba fitlhelele se ba tlhokang go se fitlhelela.

Setlhopha sa rona sa netball-o ga sa dira jaaka go solofetswe gore se ka dira ka ne e le kana batshwariwa ba yone motshameko oo. Mme se se dirile gore mo Aforika Borwa ba seka ba itumelela ka gore ga ba kry-a le sekgele se le sengwe, e ka tswa le sa silver-ra kana sa bronze.

Ba ka tsena ka webosaete e e bidiwang CIPC mo ba kgonang go kwadisa dithoto tsa bone tsa tlhaloganyo teng. Fela jaaka go kgona go kwadisa dithoto tse di tshwaregang ba kgona go kwadisa dithoto tsa bone tsa tlhaloganyo, mme gape se ba ka se dirang ke go tsenya letshwao le la copyright reserved.

Fa ke ne ke gola, ke ne ke eletsa gore ke ka kwala buka ya me mme ke setse ke tsere dikgato di le mmalwanyana gore ke ka nna mokwadi yo o gatisitsweng. Ga ntlha, ke ne ka bua le ba puso mme ka seka ka atlega. Ga bobedi ka kopana le batho ba ba kwalang jaaka nna ra leka go kwala buka, mme ka seke ka atlega. Mme se ga se reye gore ke ineetse mo go lekeng go diragatsa se ke se lorileng ke sa le monnye, ke sa ntse ke tla tswelela go tsaya dikgato tse di maleba go fitlhelela ke fitlhela se ke se batlang.

Nka mo raya ke re motshameko o botlhokwa thata ka go thusa go tlhabolola tlhaloganyo le mmele ebile mo malatsing ano go na le batho ba le bantsi ba ba beeleditseng mo motshamekong, o ka kgona go dira tiro ka one ga se fela tiro ya go itapolosa fela kana tiro ya go ikentsha bodutu fela, o ka kgona go dira letseno ka one.

Dithamalakwane kana le one maele a re ruta ka ga botshelo, a re ruta ka ga dilo tse dingwe tse re sa di itseng tse di iphitlheleng mo botshelong, thata-thata jang mo baneng ba ba tlhagang kwa tlase.

Dikgwebo tsa metshameko le manaane kana mananeo a tlhabololo ya bašwa di ka thusa go thibela bokoa jwa molao mo dikgaolong tse di nang le mathata a bašwa ka go ba ruta gore se ba nang le sone ba kgona go iphedisa ka sone. Se ba nang le sone jaaka di talente le dineo ba kgona go di dirisa gore ba iphedise ka sone, ga e se fela gore motho mongwe le mongwe o tshwanetse a dire tiro e e le goreng e semmuso mme o kgona gore o ntse o le motshameki kana o le motaki kana o le moopedi o ka tswelela gore o dire sengwe ka neo yeo ya gago yeo.

Fa go na le ditiragalo tsa boditšhabatšhaba, bagwebi potlana ba na le tšhono ya gore ba ka dira sengwe le sengwe se ba se kgonang gore ba ngoke bareki ba bašwa ka go na le batho ba ba tswang kwa ntle ba tla ka nyana la bone gore ba ka ba thusa ka go reka se batleng ba se reka kana ka ditirelo tse ba tlebeng ba di .

Motlha o ke o gopolang ka tiragalo e e rileng ya tlisa ditiro di le dintsi mo Aforika Borwa ke ka ngwaga wa twenty-ten fa go tshwerwe moletlong mogolo wa ka kgwele ya dinao. Seo se thusitse ba le bantsi ba bagwebi ka go ba support-a kana go ne go ba tshegetsa mo dilong tse ba neng ba di rekisa le dikgwebopotlana di ne di a maatlafadiwa di ke puso thata gore ba kgone gore ba dire go le botoka go feta jaaka ba dira.

Esport ke motshameko o o tshamekiwang mo internet-eng mme mofuta wa motshameko oo o akaretsa kgwele ya dinao. Dikgwetlho tse di lebaneng batho ba esports ke matlole segolo go tse dingwe.